Batshana bam, ndiyayithanda into yoba ningandindwendwela nizondincedisa kule mfuyo yam yeenkukhu. Kodwa endirhalela nihlale nikukhumbula kuba iinkukhu ziyafana nathi thina bantu zinemizwa, zinamaxesha okuba xa uye awaziphatha kakuhle zibe nawo umsindo, ngakumbi inkukhu amantshontsho. Ziyafuna unakekelwa siziphathe njengabantu. Xa uyibona uba inawo lo msindowana okanye, ngakumbi ezinamantshontsho, uyiphathe kakuhle namantshontsho wayo, ungawaphathi gadalala. Kwaye xa uyibona uba inaloo ndlela iva ngayo, uyiphathe kakuhle okanye uyigcine zicocekile apho zihleli khona iinkukhu. Ndineso sicelo ke batshana bam.

Isityalo esingujongilanga sisityalo esikhethekileyo kakhulu, esityebileyo nesityetyisiweyo ngokomhlaba nendawo esikhula kuyo. Kwaye sibaluleke kakhulu kuba siso esinika esithanda okanye esikholwa yilaa nto kuthiwa ngu-vitamin C, kangangokuba ilanga siyalithanda kakhulu. Siso nesenza kukwazi ukwenza laa nto kuthiwa ngamafutha ukusebenzisa ekutyeni nokupheka, laa nto kuthiwa yi-cooking oil. So sibaluleke kakhulu esi sityalo kwaye sinendyebo xa uthe wabe usityalile.

Nkwenkwe, xa uzawuxhelwa inkukhu into ebaluleke kakhulu sewuwabilisile amanzi, uthatha iinkukhu yakho uyibeka phantsi. Awuyicinezeli kabuhlungu, uyibamba amaphiko laa ukuze ingabhabhazeli ube sewuwanyathela amaphiko ngenyawo eli lakho lasekhohlo okanye lasekunene. Unyathele amaphiko laa, nawo uwanyathela kule ndawo ingena, ingena nyama engazuva buhlungu. Unyathela net amaphiko laa uwacitshilele. Emveni koko ube sowuyibamba apha emqaleni ngesinye isandla, kwesinye isandla uphethe ibhozo lakho ube sowuyayisika. Uyisika uyikhawulezisa, uyisika uyikhawulezisa ukwenzela into yokuba ngaba ikhawuleze iphume umphefumlo ingava zintlungu. Ube sowuyithatha ke ube sowuyifaka emanzini wakho uyixhwithe, uyicoce ibe klini, uyinqunqele ukuzayifaka embizeni.

Enye yezinto ebaluleke kakhulu ke mntakwethu kulo msebenzi woba ndifuye iinkomo zenyama kukuba ndihlale ndinazo izitofu okanye amayeza okuba ndikwazi uziseza zihlale zisempilweni, zikhuseleke kwezi zifo zezilwanyana. Kwaye nengca endizityisa kuyo ibe yingca esempilweni ukuze zihlale zityebile, zintle egazini. Yeyona micelimngeni ke kuba azisoloko zikhona iimali zokwenza njalo. Yingako ke kufuneka ndihlale ndiqiniseke ukuba zisempilweni kwaye ingca eziyityayo isempilweni nayo.

Utamkhulu nomakhulu njengoba belimile okanye bekuthanda ukulima nokufuya, eyona micelimngeni kakhulu njengoba sebebangabantu abadala, ezinye izinto abakwazi ukufikelela kuzo kwangethuba, ezifana nokuba ayofuna loo nto ithile, amachiza athile for izilwanyana ezo xa njengoba beyifuyile. Okanye mhlawumbi kufuneka ehlakulile okanye ehlwayele loo nto ithile egadini uba okanye ityaliweyo. So amandla ngokwasegazini abasenawo kuba sebebadala. Kuye kunyanzeleke into yobana baqeshe loo mntu okanye abo bantu bathile ukuze bancediswe kuloo nto, kulungiswe umhlaba. Imali ke ayihleli ikhona ngoba bapeya inkamnkam, ayihleli khona imali yokwenza njalo. Yeyona micelimngeni ke leyo.

Ngokwamava endinawo apha ekulimeni eyona mifuno iye ilungele intwasahlobo yikherothi kunye nee-peas. Ii-peas nekherothi zezona ziye zilungele kakhulu imozulu yasentwasahlobo kwaye zichume.

Eyona nto ibaluleke kakhulu ke kumava endinawo apha ekutyaleni okanye ekulimeni, kukhona into kwezi zinambuzane ekuthiwa ngumbundane kunye nezinye ke izinambuzane, ezi 'nto ezirhubuluza ngaphantsi komhlaba. Inye into ebaluleke kakhulu yifethilayiza okanye esi sichumiso ndiye ndisisebenzise. Ngoba ezinye izichumiso, iinto ezifana nombundane neentuku, ezi 'nto zityayo kwizityalo, azisondeli kwezinye zezichumiso , kwezinye zeendidi zefethilayiza okanye zezichumiso. Yeyona nto ndiye ndiyijonge kakhulu ke leyo kuqala before nayo nayiphi na enye into, phambi kokuba ndithi ndiyofuna izinto zokufafaza okanye zokusipreya kwizityalo zam eziza kwenza uba izinambuzane zingasondeli.

Into ebaluleke kakhulu njengoba ndingumlimi okanye umntu othanda ukutyala kukuba isivuno esi sam sithe sasininzi ndisigcine kwindawo ecocekileyo, indawo engekho manzi engafumanga nendawo engena umoya ofreshi kwaye nendawo engabethwa kakhulu lilanga. Ibe yindawo enezulu ephakathi nje elungele ukuba isivuno sam sihlale sifresh sicocekile kwaye kungekho manzi. Loo ndlela ke ndawuthi ndikwazi ukusonga nokuba ndikwazi ukuthengisa ixesha elide xa sithe sangabe asipheli ngethuba.

Yho, kuluncedo kakhulu ukulima kwezam iilali, kuye kwaluncedo kakhulu. Ngoba okokuqala, ukutya okulinyiweyo okuphuma egadini nokuphuma emhlabeni ngelo xesha okufreshi kubaluleke kuba ngoku kwixesha esiphila kulo abantu banezifo ngezifo, izigulo, badinga ukutya okufresh okusuka emhlabeni, oku kusandukhutshwa ngoku. Loo nto ke ibancede kakhulu abantu abanintsi nokulwa ke noba imizimba yabo ihlale ifumana izakhamzimba ezifreshi. Okunye kukuba abantu basemakhaya abaphangeli, abanayo imali yokuthenga izinto ezidolophini. So xa betyala izinto baphinde ziphume kwalapha egadini, loo nto incedisana kakhulu nendlala, kuba khona intswelangqesho.

Ibaluleke kakhulu loo nto leyo uba ndibe nendawo yokugcina isivuno sam. Ngoba xa ulimile ekugqibeleni uza, kwawufuneka uvunile and funeka ube nendawo eyeyakho oyaziyo ukuba ikhuselekile. Ikhuseleke ekubeni kungangeneki lula for uba abantu abophula umthetho bakwazi uba bamoshe. Ibe yindawo ekhuselekileyo nezo gcina esi sivuno sikhuselekile kwizinto ezininzi ezifana nococeko, ukwebiwa nemozulu eyawuthi imoshe apho kweso sivuno. So kubaluleke kakhulu xa ungumlimi ube nendawo, ube nendawo yokugcina isivuno.

Ndiyayixhasa kakhulu le mbono. Ndiyayixhasa kakhulu kuba ukutya okulahliweyo okanye okulahlwayo asikho isiqiniseko soba kuqale kwadlula phi ukuze kube kuyofikelela ezihagwini ezo kuzowube kunikwa zona. Kwaye kukhona nezifo ezikhoyo ezikwaziyo ukosuleleka zibe zisuka ezilwanyaneni ziye ebantwini. Ngoko ke kubalulekile into yoba iihagu zethu siqiniseke uba zifumana ukutya esingakucholanga okanye esikwaziyo uba kuvela phi okanye kwenzeke njani okanye kuze njani kuzo iihagu zethu. Ukuze zihlale zisempilweni nathi thina bantu sizawuzisebenzisa for ukuxhela sihlale sifumana inyama esiyaziyo uba isempilweni njengoba nazo funeka zihlale zisempilweni ngokutya esizinika kona.